Urhulumente angababonelela ngezixhobo ezifanelekileyo zolwimi lwesiXhosa. Ukusuka kwizixhobo zokufunda, ii-apps zokufunda kolwimi nokubiza amagama. Iincwadi ezinemifanekiso kunye nezinye iindlela zokufunda ezikhuthaza ukufunda ulwimi lwesiXhosa. Okwesibini, ukuvuselela inkcubeko yoqonda ulwimi lwesiNtu. Ukudala imeko, imicimbi kunye neziganeko apho ulwimi lwesiXhosa lusebenza khona ngeenjongo ezibalulekileyo. Njengemidlalo yesikolo, imincili, imicimbi yomculo okanye ibali elithile loluntu. Ukusebenza nabazali kunye noluntu uqinisekisa ukuba abazali babantwana ekhaya bayaxhasa imfundo ngelwimi lezesiXhosa. Ukuze abantwana babone ulwimi lwabo lubalulekile ngaphandle kwesikolo.

Kukulwa kwabantu ababini deske basubane imiphefumlo.

Ngokwengqiqo yam, ukuba amagama amatsha ayaqhuma okanye amagama amadala ayaphelelwa yintsholongwane. Akusoloko sisisongelo ekulondolozweni kolwimi lwesiXhosa, kodwa kunokuba sisigqibo esiqhelekileyo nesiluncedo eluntwini. Ulwimi luhlala lutshintsha kwaye luyaphucuka lonke ixesha. Yonke iilwimi emhlabathini ziyatshintsha ngokuhamba kwexesha. Amagama amatsha ayavela ukuze achaze izinto ezintsha. Iinkcubeko ezintsha, iindlela ezintsha zokuphila okanye iingqondo ezintsha. Oko kukhokheleka ekubeni ulwimi lube nemibala emitsha kwaye luhlale luse mgangathweni kunye nexesha. Okwesibini, amagama amadala angaphelelwa lixesha. Amagama athile asasetyenziswa kakhulu kwaye asebenza kwiindawo ezithile. Ke xa abantu bengasawasebenzisi la magama, aqhelekile ukuba aphelelwe lixesha.

Athi yhe MaJola phuma entolongweni, ndineengxakangxaka zomzi wam.

Ukuthetha inyani andiqinisekanga nam, kodwa ndiyacinga ukuba ewe. Ukumanyanisa iintsapho zabantu abafuna ukutshata iseyeyona njongo, ngokuba bayamanyana nyani nangona ke kubakho iingxabano phaya naphaya. Kodwa kona ndiyacinga uba ewe.

Ukuqinisa inkcubeko imigaqo nolwimi lwesiNtu, abakhokeli bemveli banendima ebalulekileyo ekugcineni nasekukhuthazeni amaxabiso neenkcubeko zesiXhosa kunye nezinye izizwe. Oku kunganceda ulutsha luzixabise iingcambu zalo, nto leyo enokunyusa ukuzithemba nokuziphatha kakuhle. Abakhokheli bemveli bahlala besondele kakhulu kuluntu lwabo kwaye bayazi kakuhle iimfuno zabo. Bangakwazi ukuvula unxibelelwano phakathi korhulumente noluntu. Baphendule imiba efana nengqesho, imfundo, ezempilo kunye nezendawo yokuhlala.

Ngumcuku, ipapa edityaniswe nerhewu. Ndandicinga uba imnandi kodwa hayi ayindimnandeli emlonyeni wam.

Ngolwazi lwam uyahamba ayobhalisa ku-ward committee walapho ahlala khona, bese abantu ababhalisiweyo basiwe kwamasipala. Bese izindlu ziyokhiwa ke, abantu banikwe izindlu zabo. Kodwa kufuneka kubekho izinto ozisayinayo okanye izinto, umzekelo mhlawumbi uba akukho mntu usebenzayo kwelo khaya. Okanye ukubana xa nisebenza okanye xa umntu esebenza lapho akadluli kwimali ethile, akarholi imali ethile ukodlulela. Inikwa abantu abazidingayo nyhani nyhani.

Isikolo sasedolophini nesasezilalini sohluke ngokubana ezidolophini akubethwa. Abafundi ababethwa, kanti ezilalini bayabethwa. Umzekelo, xa ngaba ufike emva kwexesha esikolweni okanye xa ngaba unganxibanga iikawusi zesikolo okanye utayi okanye isheti yesikolo uyabethwa ezilalini. Kanti kwizikolo zasedolophini akubethwa qha umntu ubizelwa umzali okanye abizelwe intlanganiso kunye nomzali wakhe.

Inkwenkwe ithathwa emakhaya isiwe kwindawo ekhethekileyo neemfihlo ebizwa ngokuba sisifudo okanye entabeni apho iyochitha khona iiveki ifunda kwaye iphila ngendlela yobuXhosa besiko. Emva koko bafundiswe indlela yokuziphatha, indlela yokuziphatha eluntwini, ukubaluleka kwemisebenzi, intlonipho, uxanduva nokunyaniseka. Xa seke ngoku ibuyela ekhaya yenzelwa umcimbi yokubhiyoza apho sele ethathwa njengendoda epheleleyo. Lapho ke suke sele enxibe impahla ezizodwa kwaye ehlonitshwa njengomntu omdala oyindoda onoxanduva.